Mna ndizithandela uInstagram. Ndingumfoti okanye ndizithandela ukufota, loo nto yenza lula ukubonisa iiphiktshazi endizifotileyo, ndizifaka kwelaa khasi, ndibonise ilizwe lonke iinto endikwazi uzenza.

Ezi zinto zimosha ingqondo, zimenze umntu angamameli, zimenza umntu amamele ixesha elifutshane kuba kaloku ezinto ezibukelwayo zinto ezimfutshane loo nto zenza umntu amamele ixesha elifutshane abe nokulibala, angabinamdla kwizinto ezithethwayo, ezibalulekileyo kuba zithethwe ixesha elide. Ngoko ke ndithi uba abantwana abancinci abakule minyaka mazikhuphe kwiinto ezifana neento ezifana namakhasi onxibelelwano, ayingozi exesheni elide.

Abanye mhlawumbi bacingela ukonzakala. Abanye babona ngomdlalo wabantwana abangamakhwenkwe. Ke ngoku uba abaye bangazifuni ke iinto ezinjalo kuba kaloku abanye abazali bafuna abantwana babo babe kanti ngamantombi aza kuthanda amanye amantombi ekwazenza abafana.

Ndizithandela ibhola, iqela endilithandayo lebhola yiKaizer Chiefs. Isizathu ke ndikhule utamkhulu wam eyithanda kakhulu, loo nto ke yandenza nam ke ndaba ngumlandeli.

Ewe, ukhona umhlobo wam ebezithandela ke uzifota. Uthandela uzitofa kwaye ke ebethanda unxiba iimpahla abonise ngeempahla ezi zahlukeneyo nehlobo azidibanisa ngalo. Ngoku ndithetha nawe ke uyile nto kuthiwa yi-model, usebenzela iishophu zeempahla, ukubonisa iimpahla ukuba ibhetere xa inxitywe njani, ifaneleka kanjani emntwini.

Yayikhe yaba ngumnyhadala omkhulu webhola yehlabathi.

Loo nto yenziwa kaloku kukudibanisa abantwana ngento abayithandayo, iye ibenze bab, baqale ubuhlobo njalo.

Yirabhi, irabhi iyadibanisa ke abantu abamnyama kakhulu abaselokishini bayayithanda.

Ewe, kunefuthe elikhulu kuba kaloku abantu abamnyama basezilalini siyabazi uba bayasithanda bayayithanda imidlalo. Bayizama yonke, kwirabhi bakhona, kwibhola bakhona nakwikhrikhethi bakhona bambalwa kuba ke abanayo imvelaphi yayo kwasesikolweni.

Likhuthaza kakhulu, ibenza abanye abantwana babe nomdla kwimidlalo yehlabathi, kwimidlalo ekhoyo apha ehlabathini kuba kaloku bayayazi ukuba ithatha ibabeke phi abantu.

Iye ichaphazelwe loo nto ke yinto yabaxhasi, bambalwa abaxhasi abaxhasa iBanyana Banyana. Yile nto ke yaselokishini bazothi abantu, abantu abangoomama abafanelanga bazidlale ezinye izipoti ezidlalwa ngabantu abangootata kuba kaloku inkxaso iye ingafani.

Kwiinkalo zonke zehlabathi kukho imidlalo eyehlukeneyo. Oyena mdlalo ke wokuqala walapha eMzantsi Afrika ngumdlalo wokukhaba ibhola, yiyo loo nto ke unguyena mdlalo mkhulu kakhulu apha eMzantsi Afrika.

Mna eyona into endiyithandayo eyenziwa ngaphandle kukunyuka intaba, ukuhamba nokubaleka. Ndiyithanda ke kuba indigcina ke ndikwimeko entle kakhulu apha emzimbeni kwaye ke nokubona indawo indivisa kamnandi.

Ndifunde iinto ezifana nokuba usebenzisana nabantu, ulinda, ukumamela abanye abantu, izimvo zabo, ukwenza izinto ngehlobo eli, elingaqhelekanga.

Ayenze iinto acinga ukuba azikho rayithi for yena yedwa kodwa zirayithi for wonke omnye umntu.

Simnceda ke ukuba anxibelelane nabanye abantwana, azokwazi izinto ebengazazi, azokwazi ukuncokola nabantu, imgcina esegazini ke nalapha ngokomzimba.